Abantu abaphila nokukhubazeka bavamise ukuqalana nezinto ezisemazikweni aphezulu wezepilo eSewula Afrikha. Iinhloko zezepilo azihlali zilungele abantu abakhubazekileko, azinazo iindlela ezikhambiseka lula ngesihlalo esinemavili. Azikho iinsiza ezifana neenkulumo zezandla kubantu abangezwako. Begodu ezinye iinlwana azinazo izinto ezikhethekileko zokunakekela labo abakhubazekileko. Lokhu kubenza bangafumani inakeleko elifaneleko njengeskhathi kufanele urhulumende enze indlela yokuthuthukisa, finyelelekisa kweensiza zepilo. Bona nabo abantu abaphila nokukhubazeka baphathwe ngesthunzi begodu bahlonitjhwe amalungelo wabo.

Iye kuqakathekile ukuthi abantu abahlala eendaweni ezisengozini zeenkhukhula, bavikelwe emasondweni. Lokhu kuqakathekile ngombana iinkhukhula zingababulalisa abantu, zonakalisa imizi yabo kanye nezinto zabo zokuphila. Ukubabeka emasondweni kutjho ukubapha indawo evikelekileko, amanzi ahlanzekileko, ukudla kanye nokunakekelwa kweempilo zabo kuhle. Iinkonzo kufanele zisebenze ngokurhaba ukukhambisa abantu labo. Kuthi urhulumende alungiselele amasondo ngaphambi kokuba khona kwentando. Lokhu kusiza ukunciphisa ilahleko yokuphila nokwenzakala.

Abantu bangayeleliswa ngeendawo ezisengozini ngokulumatha umlilo ngeendlela ezinengi. Kokuthoma, umphakathi ungatholisisa ilwazi ngomlilo ngamaphephandaba, umabonwakude, umrhatjho kanye nezinye iindlela zokwazisa ezifana ne-social media. Okwesibili, bangalungiselela iimbuthano nokusiza abantu ngeendlela zokubavikela ngomlilo. Ezifana nokusebenzisa ama-fire extinguisher nokuphuma eendaweni ezisengozini msinya. Kuhle ukufaka amatshwayo wokutjengisa iindawo eziyingozi njengeendawo ezomileko, ezineenhlahla ezinengi noma lapho kusetjenziswa khona izinto ezivuthako.

Awa amaziko weencimamlilo, awakaneli endaweni engihlala kiyo. Lokhu kubangela ukuthi kube nzima ukuthi abafowethu bomlilo bafike ngesikhathi nakwenzeka umlilo. Izindlu ezinengi zesiNdebele kanti umlilo uthoma endaweni eyodwa uphuphuma msinyana. Kufanele kube namaziko amanengi weencimamlilo begodu kube khona nesithuthi zokujarha ezisesimeni esihle. Abantu eendaweni yethu badinga ukufundiswa ngokuvikelwa komlilo nokuthi benzani nakwenzeka umlilo. Lokhu kungasiza ukunciphisa iingozini nokuhlenga abantu bahlale bavikelekile.

Iye, kuqakathekile ukuthi abelaphi bendabuko babe neencwadi ezisemthethweni zokuthengisa imtjhoga nezokwelapha. Lokhu kusiza umsebenzi wabo ulawulwe kuhle, kuvikelwe abantu bona bangathengi imkhiqizo engakahlolwa nengaba yingozi epilweni. Abanye abelaphi abanganazo iincwadi, bangasebenzisa lokhu njengendlela yokukhohlisa abantu, bathengise izinto ezingasebenzi nofana ezilimazako. Bavele bathi zizakulapha zoke iintjhaba. Ngokuthi babe neencwadi kuzokuba lula ukubalandelela, ukuhlola imikhiqizo yabo nokwazisa umphakathi bona bayathembeka. Lokhu kungavimba ama-hard scams begodu kusize abantu bathole ukulatjhwa.

Awekho amatlinigi abomakhambangendlwana, awafiki ngekhenu ngaso soke iskhathi. Abantu abanengi khulukhulu labo ebahlala eendaweni ezisemakhaya bayahluphezeka ukufinyelela iinsiza zepilo. Umnqopho wamajimu la, wokuletha iinhlolopendulo zezokulapha eduze kwabantu kodwana kwesinye iskhathi, awekho amathulusi aneleko kanye neensebenzi ezaneleko. Kuqakathekile bona urhulumende aqinise iindlela zokuhleleka kwamatlinigi la, enza bona afeze iindingo zabantu ngendlela esebenzako, ngaso soke iskhathi. Lokhu kungathuthukisa iimpilo zabantu emphakathini.

Umtholo usetjenziswa khulu ekwelapheni iinhlungu zomzimba, njengeenhlungu zethumbu, isisu esingakakhululeki kanye nokuhlanza umzimba. Abantu abanengi basebenzisa umtholo njengendlela yemvelo yokuhlanza igazi nokukhipha umuthi emzimbeni. Uphinde usize ekwehliseni isqamuqamu kanye nokwenza umuntu azizwe angcono ngemva kokugula. Kodwana kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise umtholo ngendlela efaneleko ngoba nawusetjenziswa ngendlela engakafaneli, kungaba nengozana epilweni. Ukuba nekwazisa okuhle ngendleko yomtholo kuqakatheke khulu.

Indawo efaneleko yokwakhela abantu abavelelwe yihlekelelo, ziindawo zeskhatjhana zokufika ihloko kufuze ibe phezulu, ingabi seduze kweemfudlana. Kufuze kube yindawo ephephileko, efinyelela lula, enamanzi ahlanzekileko, amaphayiphu wokuhlambela kanye neendawo zokulala ezihlanzekileko. Iinkolo ezingasetjenziswa, amawolo womphakathi noma izakhiwo zakarhulumende ezingasetjenziswa. Zingaqalwa njengeendawo ezihle bona abantu bahlale khona iskhatjhana. Kuqakathekile ukuthi indawo le, inikeze abantu ukuphepha, ukudla nehlanzeko ngalesi skhathi sokuphazamiseka.

Kufuze sikhumbule ukuthi, abantu abanengi bafuna ukuphila iskhathi eside begodu bafuna ipilo elungileko. Lokhu kwenza ukuthi abanye abantu bangathembeki, basebenzise indlela ukukhangisa imitjhoga yomgunyathi, emrhatjhweni, bafaka amathemba kubantu abanemiraro yezepilo. Bayakwenza lokhu ngokusebenzisa amagama athi, ilapha msinyana noma iyelapha iintjhudu ezinzima. Imirhatjho le, ingaba semakethe, emahlathini noma emahlathini wendatheli. Njengombuso, kufuze kube nokuhlola okuqinileko kweemkhiqizo le, ngaphambi kokuthi ithengiswe. Begodu abantu kufuze bafundiswe ukuthi bangakhethi imitjhoga ngaphandle kokuqinisekiswa kwabahlengikazi noma abodorhodera.

Ukuphungula, mkhuba wesintu osetjenziselwa ukwelapha iintulo zomzimba. Khulukhulu lapho umuntu azizwa angakaphili kuhle, aneemfiva noma anobuhlungu bamathambo. Kwenzeka ngokufaka amakhambi wesintu emanzini abilako, bese umuntu aphungumoya ophumako. Lokhu kusiza ukukhupha amatswayi, ukutjhaphulula iimsipha nokuhlambulula umzimba. Abanye abantu bakholelwa ukuthi ukuphunga kusiza nomoya, kukwenza uzizwe uthokomele. Kodwana kuqakathekile ukuthi kuphungwe ngeemfanelo, kungasetjenziswa amakhambi angaziwa begodu kungcono kuhlanganyelwe nomelaphi wesintu onelwazi.

Kuye kube nzima ukuthi amadoda amanengi akhulume ngepilo yabo. Kodwana kuqakathekile bona umphakathi ubandakanye ekukhuphuleni ulwazi mayelana nepilo yamadoda. Amahlelo afana neenthombe zomphakathi, iindibano zamabandla kanye nemidlalo yesintu engasetjenziswa ukukhuthaza amadoda bona ahleleke nanyana azwakalise imizwa yabo. Kuqakathekile ukuthi sikhuthaze amadoda bona atjhidele emazikweni wepilo ngesikhathi begodu sibasize basule ijele elithi, indoda ayilili. Lokhu kungalapha umphakathi onepilo nokungakha iintolo eziqinileko.

Awa, kwamanye amakhaya besizo elirhabako alifiki ngeskhathi esifaneleko nakube neenkhukhula. Lokhu kubangelwa kusilela kweendlela ezilungileko, ukungabi namathulusi afaneleko wokuhlenga abantu kanye nokungabi khona kweendawo eziseduze lapho besizo lingaqala khona ukusebenza masinyana. Kuqakathekile ukuthi urhulumende ahlele ngokunqophelela kwakhiwe amawolo we-emergency service, eziseduze neemphakathi yasemakhaya begodu kufundiswe abantu ukuthi benzeni ngeskhathi sesehlakalo. Lokhu kuzonciphisa ilahleko ngeempilo nefuyo ngesikhathi seenkhukhula.

Isirugulu sisetjenziswa ekwelapheni iimviko zomzimba ezifana nokuphuma kwamaduma esfubeni, iinhlungu zamehlo kanye nokungaphatheki kuhle emzimbeni woke. Ngokuvamileko isirugulu siyaphungelwa, kuthi umphunga waso ungeniswe emzimbeni ngehloko noma ngomlomo. Lokhu kusiza ukuhlambulula umzimba, ukuvula iintamo zokuphefumula nokuthamalalisa iinhlungu zangaphakathi. Abelaphi bendabuko bahlala bakhetha imithi yemvelo efana neenhlahla namaqubunga, ukwenzela ukuthi kube nokuphepha ekusetjenzisweni kwawo. Kuqakathekile ukuthi isirugulu sisetjenziswe ngendlela efaneleko ngokweletjhisa lomelaphi onelwazi.

Umuntu wemaplasini, nakabhodwe ziinkhukhula ebusuku. Into yokuthoma ekufanele ayenze, kuhlala azizimele begodu aphephe endaweni ephezulu njengophahleni womuzi noma entabeni encani. Kufanele azame ukuthumela umlayezo noma afowunele iinomboro eziphuthumako noma aye emndenini onamakhemera noma ifowunu esebenzako. Kuqakathekile ukuthi abe nekhanyisa, i-whistle namanzi ngaphakathi ebhoksini lezinto eziphuthumako. Ukuba nekhathalogu yokuqhumana nabezomthetho kanye nokwazi ukuthi ungafinyelela njani endaweni ephephileko, kusiza bona isizo lifike masinya. Ukuthula ucabange masinya nokulandela iinqondiso kuyasiza ukuphila.

Umuntu ekufuze asele umtjhoga ntazi ukuqinisekisa bona ngewamambala ngudorhodere noma umelusi wezepilo ojayelekile. Kuqakathekile ukuya emtholampilo noma esbhedlela ukuthi uhlolwe ngaphambi kokuthi usebenzise noma ngimuphi umtjhoga. Abantu abanengi bayakhohliswa, bayahlawuliswa imali enengi, kuthiwe umkhiqizo yabo iyelapha masinyana. Kanti akusilo iqiniso, umeluleki wezepilo uzokuthoma ngokuhlola isimo sakho. Bese ekweluleni kwakho ngendlela ephephileko. Ungaze ukholwe noma uthenge umtjhoga otjengiswe endleleni ngaphandle kwesitifikedi noma imvumo evela kurhulumende. Lokhu kungaba yingozi epilweni yakho.

Umraro omkhulu ongabangela ukulibaziseka kokwakhiwa kweembhedlela emaplasini, kungaba yikunduleka kweemali noma izinsiza ezanele. Abanye abantu bathi urhulumende akabeki phambili iindingo zabantu bemaplasini, begodu lokhu kubangela bona bahlale isikhathi eside bangenazo iinhlangano zezepilo eziseduze. Kwezinye iindawo kungaba khona imibuzo emayelana nokwabiwa komhlaba, noma ungazwani phakathi kwemiphakathi kanye neziphathimandla.

Umraro weendlela ezimbi, ezibangela bona iinkoloyi zibe budisi ukufinyelela eendaweni ezikude, ungahlungwa ngezindlela Kokuthoma urhulumende ungasebenza namakhansela wendawo ukuthuthukisa indlela, noma okungenani enze bona iindlela ezisetjenziswako zihlolisiswe njalo. Kwesibili kungasetjenziswa iinkoloyi ezikhethekileko ezinzima, ezifana nama-four-by-four, noma amathraga anamandla. Ukuba khona kwemitholapilo ezimakhambeni kungasiza abantu abanengi, ngakho-ke kuqakathekile bona lomraro kucatjangwe ngawo kuhle.

Kuyadidanisa ukuthi amalunga wepalamende abaphetheko bona bangayisebenzisi iimbhedlela zikarhulumende. Lokhu kubonisa ukungabi nethemba kwezehlelo zokwelatjhwa ezisemphakathini, begodu kubeka umbuzo ukuthi bazwisisana iinhlungu zabantu abavamile. Ngibona kukuhle ukuthi bona njengabaholayo kufanele batjengisi isibonelo ngokusebenzisa iimbhedlela zikarhulumende, ukuze bathole ukuthi yini ekuqaleni yini engasebenzi, begodu bazwisise ubuhlungu babantu. Ngokombono wami urhulumende kufanele aqinise iimbhedlela zikarhulumende aqinisekise bona zinesikhali abodorhodere abaneleko, kanye nezinsiza, ukuze zibe sezingeni eliphezulu, bese-ke abaholayo nabo bayisebenzise. Lokhu kungaba sinyathelo sokwaba ithemba emphakathini.

Isisombululo salokhu, kudinga iindlela eziliqembu kokuthoma kuqakathekile ukuthi kufundiswe umphakathi, ngokuqakathekileko ukusebenzisa ama-service, we-ambulensi ngendlela efaneleko. Lokhu kungenziwa ngokukhankasa emphakathini, eenkolweni nasemabuthweni, ukuze abantu bazi ukuthi ukubiza i-ambulensi ngelidlala kungathinta ukuphila komunye umuntu odinga usizo. Kwesibili kufanele kube khona uhlelo lokuhlola iincingo ezingenako isisekelo, begodu laba abafunywako benza lokhu bajeziswe ngendlela efaneleko. Ekugcineni ukwakha ithembelo phakathi kwabantu nabasebenzi bezepilo kuqakathekile.

Iye ukufaka isibawo nge-inthanethi kungasiza khulu ukuphungula imijeje emide emtholapilweni. Lokhu kunganikeza abantu ithuba lokuhlela isikhathi sabo kuhle, bazi bona bazokubuya nini, begodu kungasiza nabodorhodere ukuthi bahlukanise nabafikako ngendlela ehlelekileko, kodwana kufanele sikhumbule ukuthi akusi babantu boke abanokufinyelela ku-inthanethi, khulukhulu emaloktjhini nasemaplasini. Ngakho-ke kufanele kube nezinye izindlela ezifana nokubhaliswa ngeselula, noma ukuya mathupha emtholampilo, kube khona umuntu ubhalisela abantu abengenako amathuba we-inthanethi. Ngombono wami lesi sisombululo esingasebenza kuhle, nakufanele sisebenzise ndawonye nezindlela ezijwayelekileko.

Isimo lesi sibuhlungu, begodu sibonisa ubudisi obukhona eembhedlela zomphakathi. Akusi lula ukusola umuntu oyedwa, kodwana kuneenhlangano ezihlukene okufanele zithwale umthwalo walokhu. Kokuthoma urhulumende kufanele asolwe ngendlela aziphatha ngazo zepilo, iimbhedlela, azinabo abodorhodere abanengi, iinsiza ezanele, begodu lokhu kudala imijeje emide. Okwesibili ukuphathwa kweembhedlela nakho kudinga ukuhlolwa, kufanele kubenokuhleleka okuhle kokwamukela abantu, khulukhulu laba abajarhileko. Ekugcineni lesisehlakalo sitjengisa ukuthi kunesidingo esiphuthumako sokulungisa kwehlelo lezepilo, ukuze abantu bangaphinde balahlekelwe bobuphilo ngenca yokungakalungiseki kweembhedlela. Abarholi kufanele bathathe isibopho.

Abantu abanengi bakhetha ukuya eembhedlela zangasese, ngombana bafuna ukukhamba masinyana. Bathole ukuphathwa okuhle, begodu baphathwe bodorhodere abanaki umuntu ngamunye. Eembhedlela zikarhulumende abantu bavame ukuhlangana nemijeje emide, ukungabi khona kwezinsiza kanye nokulinda isikhathi eside ngaphambi kobana bathole usizo. Ngaphezu kwalokho kezinye iimbhedlela zikarhulumende abasebenzi bavame ukuba banengi ngomsebenzi, kodwana akusibo boke abantu abakwazi ukukhokhela iseyivisi leyo. Ngikho-ke urhulumende kufanele bathuthukise iimbhedlela zomphakathi ukuze woke umuntu athole ukuphathwa okufaneleko kungakhathaliseki isimo sakhe semali.

Iimbhedlela ezizijamelako ezaziwa njengama-private hospital, zivamise ukuba sezingeni eliphezulu. Kuziwa ezintweni ezifana nokuhlanzeka ukuphathwa kuhle nokutjheja ukuthola isizo. Abodorhodere nabahlengikazi bavame ukuba nesikhathi esaneleko sokunaka umuntu ngamunye, begodi izinsiza zabo zivamise ukuba zikhona zanele zisesimeni esihle. Ezinye iimbhedlela ezizijamelako zinemitjhini yesimanje yokuhlola nokwelapha okwenza kubelula ukuthola isifo masinyana nokusithathela amanyethelo, begodi abantu bavame ukuya khona bayabhadela usiza ekutheni kube nokusebenza okuhle.

Kungaba litshwenyo elikhulu ukuthi umthetho onjalo ungethulwa. Nakufika isiguli sifika isibhedlela, kufanele siphiwe usizo lezamaphilo olisemthethweni olisekela kwezolwazi nesayensi. Ukuthi abasebenzi basezibhedlela babe nelungelo lokusijikisa isiguli basithumele enyangeni kungaba yingozi, ngoba abanye eenyangeni abalandeli iindlela eziqinisekisiweko zokwelapha. Lokhu kungarholela ekubambezeleni kokuthola usizo, noma kwenze isiguli sigcine sesibhedlela sesimeni esimbi khulu. Nokho ukusebenzisana phakathi kweembhedlela neenyanga, kudinga ukwakhiwa ngendlela efaneleko.

Iinkoloyi zabacimamlilo azijami emarobodweni, ngoba ziba sesimeni esigijimako, nabezwa umbiko womlilo kufanele bafike masinyana endaweni yesehlakalo, ukuze barhelebhe ukucima umlilo. Bangasindisa iimpilo kanye nezindlu, ukubambezela emarobodweni kungagcina kubhubhe kwabantu ukulimala ukhulu, ukonakala kwezinto. Ngakho-ke imithetho yendlela, ivumela ukuthi iinkoloyi zabacimimlilo nezamapholisa kubezokulapha zidlule amarobodi avimba indlela, kodwana lokhu kwenziwa kuphela esimeni esigijimako abanye abatjhayeli kufanele bahloniphe lokhu bancedise ukuvala indlela ukuze kube lula ukubasiza abantu abasengozini.

Ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya, kuqakathekile ngoba kusiza ukuthi, bazizwe bavikelekile begodu bathandwa. Lapha emakhaya umuntu uyakwazi ukuthola ukutlhogomela njengokubasiza, abayekele ukuzwa ubuhlungu, banakekelwe ngokudla, iinhlahla nokunye okutlhogekako. Lokhu ukutlhogomela emakhaya, kuphinda kwehlise umthwalo eembhedlela, ngoba abantu abanengi bangakwazi ukuthola ukunakekelwa ekhaya, begodu ukutlhogomela emakhaya kusiza ekuthuthukiseni ubuhlobo phakathi komuntu olupheleko nabantwana, abazali, noma omunye umuntu asekhaya. Ngoba kube neendlela yokubonisa uthando, ihlonipho kanye nokunakeleleka.

Ubudisi evamise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko, bukhulukhulu. Kokuthoma abantu ekhaya bavame ukukhuthala ngokomzimba, nangokwengqondo, ngoba ukutlhogomela umuntu olupheleko, kufuna isikhathi, amandla kanye nokubekezela. Okwesibili imindeni ivamise ukuba sebunzimeni bemali ngoba ukudla, imithi nokunye okudingekako kudinga imali engaphezulu. Okwesithathu kunzima kwesinye isikhathi ukugcina i-balance phakathi komsebenzi, iimfundo kanye nokunakelela umuntu olupheleko, begodi imindeni ivame ukuhlangabezana nokudideka kwengqondo, nokuzizwa besolwa, ngebanga lokuthi akukho lula ukubona umuntu olupheleko angaphili kuhle.

Imiphakathi ingabasiza khulu abantu abalupheleko, abanakekelwa emakhaya. Kokuthoma abantu bomphakathi bangahlela ukusiza ngemisebenzi yasemakhaya, njengokukhambisa ukudla, amanzi, noma iinhlahla kubantu abalupheleko. Okwesibili bangaba baholi noma abantu abangafundisa abazali okunye ukukhokhela indlela yokunakekela abantu abalupheleko ngendlela efaneleko. Kwesithathu imiphakathi ingakha amaqembu wokusekela lapho abazali, nabahlengikazi bangathola khona iinluleko, ukucocisana ngemizwa, kanye nokuthola ukweseka ngokwengcondo, begodu imiphakathi ingasiza ekuthuthukiseni ngabantu abalupheleko, ukuze boke abantu bahloniphe amalungelo wabo, begodu babone ukubaluleka nokutlhogomela abantu bekhaya.

Abasebenzi abasebenza nabantu abalupheleko, bangabandulwa ngeendlela ezihle, ukuze benze umsebenzi wabo ngefanelo. Kokuthoma kufanele bathole okufaneleko ukuhlanganisa indlela yokunakelela abantu abalupheleko, ukuphepha komuntu kanye nokusebenzisana. Okwesibili kubalulekile ukuthi bathole iinsiza ezifaneleko, ezifana neenhlahla, amathulusu wokutlhogomela, nakhokho lokho kunye okudingekalako, ukuze umsebenzi wabo ukhambe kuhle. Kwesithathu abasebenzi kufanele bathole ukweseka ngokwengqondo, nokweluleka nabaphethwe bunzima emsebenzini, begodi ukuqondisa okuhle nokuhlolwa njalo kusebenza ukukhuthaza abasebenzi ukuthi benze umsebenzi wabo ngokuhlonipha, kanye ngokuzinikela.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abalupheleko, noma abadala, ngoba bangabantu abenezinto zokuphila, kanye nolwazi abangasabelana ngalo nathi. Ukuhlonipha abantu abadala kutjho abahlonipha ukubabeka phambili ekuthatheni iinqumo, ezithinta iimpilo zabo, kanye nokubanikeza isithunzi esifaneleko. Lokhu kuhlonipha kusiza ukuthi bazizwe babalulekile, bathandwa, begodu bakhuthazwa kube baqhubeke bekhule ngokomoya nangokwengqondo, begodu ukuhlonipha abantu abalupheleko kudala umoya webumbano emakhaya nasemphakathini, ngoba kuyakhuthaza abantu boke ukuba babaqale ngokuthando kanye nokunakekela.

Amatlinigi amanengi abomakhambangendlwana, angafika ngekhenu ngendlela ehlukahlukeneko, Kokuthoma abantu bangaya ematlinigi, eembhedlela lapho bafanele khona uthola iinhlahla zabo. Okwesibili kwezinye iindawo, iinhlahla zingakhanjiswa ngekoloyi karhulumende, nofana ngezinye izinsiza zepilo eziqatjhwe mphakathi, ukuze ifike kubantu abangakwazi ukuya ema-clinic. Okwesithathu kwabanye abantu, khulukhulu ebasemaphandleni, abomakhambangendlwana bangathola iinhlahla, ngokuhlanyela nama kinabhu womphakathi, noma amaqembu wokusekela abantu abalupheleko.

Umraro wokuthi abantu bemaplasini, balila ngokwakhelwa iimbhedlela, kodwana kubambezeleka ngokubangelwa yizinto ezimbalwa. Kokuthoma kungaba ngebanga yokunduleka kwemali yokwakha, ngoba ukwakha iimbhedlela kudinga imali enengi. Kwesibili kungaba kuphathwa kokungakhambelani kuhle kwezeemali zomphakathi, noma ukuziphakamisa kokuhlelwa, kwamaprojekthi karhulumende. Kwesithathu, kwesinye isikhathi kube nokuntuleka kwabasebenzi abaqwepheshe abalungisa ngokurhaba umsebenzi wokwakha.

Umraro wokuba iinlelesi eziba iinkoloyi zibe semtholapilo kungafinyelela ngeendlela ezinengi. Kokuthoma urhulumende angathuthukisa ihlelo lokuphepha, ukuze kuqinisekiswe ukuthi iimtholampilo ifika eendaweni ezidinga usizo ngaphandle kokuphazamiseka. Okwesibili kungasungulwa imithetho eqinileko, eqalene nokwebiwa kweenkoloyi noma izinto zokwelapha, ukubandakanya ukujeziswa okukhulu kulaba abenza ubugebengu. Kwesithathu urhulumende angahlela ukuqapha, ngokusebenzisa amakamela amaphoyisa, noma ezinye izindlela zokuqala ukukhamba kweenkoloyi, kuze kuncitjhiswe ithuba lokwebiwa.

Lokhu okukade kwenzeka, kubonisa ukungalingani ekufinyeleleni iimbhedlela zikarhulumende. Amalunga epalamende angaba nemithetho, iinhlelo kanye nomgomo wokuthuthukisa ukunakekela kwezempilo, kodwana abantu abagulako bangayi iimbhedlela zikarhulumende. Lokhu kutjho ukuthi lezi ziinqubomgomo azisebenzi ngendlela efaneleko. Abanye abantu bangakhetha ukuya kwezizijamelako, ngebanga lokuthi iimbhedlela zakarhulumende zingaba ezindaweni ezikude, zigcwele abantu, noma kungekho iinhlahla efaneleko . Lokhu kubonise ukuthi kudingeka ukuthi urhulumende aqinise ukufinyelela kwezeempilo, athuthukise iimbhedlela, alungise imitholampilo, begodu aqinisekise ukuthi abantu boke bayakwazi ukuthola ukunakekelwa okufaneleko, ngaphandle kokuqindezeleka.